Dibese ga di tsamaye mo metseng yotlhe le mo ditseleng tsotlhe ka mabaka a a farologaneng, a a amanang le thulaganyo ya dipalangwa diphetogo tsa ditlhokego tsa batho le boikarabelo jwa ditirelo tsa dipalangwa, ditlhokego tsa dipalangwa le palo ya badirisi. Dibese di dirisiwa go tsamaisa batho ka bontsi mme dipalangwa di tlhagisiwa ko mafelong a nang le baagi ba le bantsi. Fa metse e le na le banni ba kwa tlase kgwebo ya dipalangwa ka dibese ka se nne le dipoelo. Ditshenyego tsa tsamaiso ya dibese, ditlamo le dikgwetlho tsa puso mo dipalangweng.

Mafelo a a kgatlhang a mo metsing a mo Aforika Borwa a akaretsa Mzanzi Floating Restaurant, lefelo le le kgatlhang la dijo le le mo metsing, le le fang batho boitemogelo jwa boikhutso le botsofe. Waterfront Restaurant tsa Cape Town, mafelo a diatla kwa Victoria gore and Alfred Waterfront a go kgonegang go leba metsi le dikarolo tse dingwe tsa tlhago tsa toropo. Hartebeesport Dam, Floating Restaurant, mafelo a mo metsing kwa Hartebeesport fa e le dipalangwa tsa mo metsing, Aforika Borwa e na le mefuta e e kgatlhang ya dipalangwa tsa metsi tse di akaretsang mabelo a dikepe kwa Cape Town boat mo dikepeng tsa Aforika Borwa.

Kwa Gauteng, Aforika Borwa, go na le dipalangwa tse di rulagantsweng ke puso le tsa setšhaba tse di thusang bagodi go tsamaela mo mafelong a kgatlhang jaaka Gautrain, Rea Vaya, Metro Bus and mini bus taxis.

Go tlhoma maikemisetso fa gare ga go nna le koloi ya gago le go dirisa dipalangwa tsa botlhe go ikaegile ka mabaka a a farologaneng go akaretsa ditshenyego, boiketlo le seabe sa tikologo. Melemo ya go nna le koloi ya gago, boipuso mo go tsamayeng, boiketlo mo tsa metse, go tsamaya ka bonako mo fitlheleleng mafelo. Melemo ya didiriswa tsa botlhe go sireletsa tikologo, go fokotsa ditshenyegelo and go fokotsa kgatelelo ya go kgweetsa.

Strike-e sa badiredi ba dibese se ka tlisa dikgwetlho tse di masisi tse di amang baagi baithuti le badiri ba ba yang kwa ditirong, dipalangwa tse di phephafalang le phetogo ya maemo, tlhokego ya dipalangwa tse di tlwaelesegileng, go lapolosa ga ditshenyego tsa dipalangwa tse dingwe. Ditlamorago tsa setšhaba, fokotsego ya bareki, ditlamorago mo badiring, and then ditsela tse di ka thusang mo maemong a strike-e go fitlhela ditsela tse di kgethegileng tsa dipalangwa, dipalangwa tsa sephiri le dikoloi tse di aroganyeditsweng go fetola go tsamaiso ya tiro.

Go tlatsa diterene phetelela go ka ama boitemogelo jwa bapalami ka ditsela tse di farologaneng go akaretsa tsamaiso ya terene, ya 'palami le tsela e terena e berekang ka yone go amang tsela e terena e berekang ka yone go fokotsa lebelo la terene, go tlhagisa dikgwetlho tsa dipalangwa, go oketsa dikgatelelo mo tsamaisong ya diterene, ditlhapiso tse di kgethegileng tsa tsamaiso ya dipalangwa tsa ditlhopha go amang phuthulogano ya bapalami, go oketsa go dikakanyego ya bapalami, go fitlhela mafelo a a sa itekanetseng, go netefatsa mafelo a a siametseng mo ditereneng, go tlhama tsamaiso e e itekanetseng ya dipalangwa tsa setšhaba.

Dilo tse e leng gore ga ka di rata mo tereneng e nnile monko o o sa itumediseng fa go na le ba sa tlhokomeleng phepo ya bone kgotsa di le modumo o o feteletseng go akaretsa dipuisano tse di kwa godimo, go opela mo godimo kgotsa fa motho a dirisa ntle le ditlhogo tse di mo go yone, le boitshwaro jo bo sa siamang jaaka tlhapatsa kgotsa go sotla ba bangwe ka mafoko. E nngwe gape go kgaogana fa batho ba sa dumela go dira lefelo dilo le ba bangwe le itekanetseng mo tikologong e e tletseng le tiro ya ka tikologo go latlhela matlakala kgotsa go senya dithoto tsa .